Ukungena nokuphuma kalula, izitebhisi eziphansi noma i-ramp ukuze kube lula kubantu abadala abangakwazi ukunyathela phezulu, izicabha ezinkulu ukunikeza isikhala esanele sokungena ngaphandle kokukhubeka, izinsiza ezisekelayo njengezibambo nezibambo eziseceleni kwezinhlalo. Izihlalo ezinethezekile, izihlalo eziphakeme kancane ukuze kube lula ukuhlala nokuvuka, izihlalo ezinama-armrest ukuxhasa izandla nokuqinisa ukuzinza, izihlalo ezinezinsika emhlane eqinile ukweseka umhlane ngendlela efanele. Ukuphepha, amabhande nezihlalo afanele ayidingekile nje kuphela kodwa kumele kube lula ukuwafaka.

Qonda umkhawulo wesisindo, ngizoqala ngokubheka inqubomgomo yenkampani yendiza, mangaki ama-kilogram avunyelwe ku-checked baggage naku-carry-on, ngizobala isisindo sengubo yami esindayo kusenesikhathi. Isikhwama uqobo, hlela ngokubaluleka ngizofaka izinto ezibaluleke kakhulu kuphela, izinto engizozisebenzisa njalo imithi, i-document yokuhamba nezingubo ezivumelana nesimo sezulu. Ngizogwema ukuphatha izinto ezinkulu ezisindayo noma ezingasetshenziswa.

Ngivame ukufika esitobhini sebhasi kusenesikhathi, ngilinde ibhasi lize lifike kwezinye izikhathi liza ngesikhathi kodwa kwezinye liyalibala, uma kuyithemu ngiyakuthokozela ukuma lapho ngibuka abantu behamba noma ngilalele umculo. Izindawo ezinhle zohamba ngebhasi ukonga imali, ibhasi libiza kancane kunezinye izindlela zokuhamba, ukuthola ithuba lokucabanga noma ukufunda, ukubuka indawo njengoba lihamba. Izindawo zohambo ngebhasi, ukulibala kwamabhasi noma ukuhamba kancane ngenxa yezitobhi eziningi, ukugcwala nokungakhululeki, ukungabi nokulawula ngesikhathi uma uhamba ngesikhathi ezimatasa.

Amabhasi asenesimanje kulula ukuwasebenzisa uma enezindlela zokukhuphuka ramps, nezindawo ezikhethekile zabantu abasebenzisa izihlalo ezinamasondo. Izitimela neziteshi, eziningi sezihleleke kahle emazweni athuthukile kodwa kwezinye izindawo ezifinyeleleki kalula, kushoda ama-elevator noma ama-platform alingane. Amatekisi mini buses, lezi zivame ukuba inselelo enkulu kubantu abanezihlalo ezinamasondo ngenxa yokungabi nezindlela zokungena ezilula.

Cha, amathayimithebula ebhasi ashicilelwe avame ukukhombisa izikhathi ezihleliwe scheduled times, hhayi izikhathi zangempela zokufika, real-time arrival. Lokhu kusho okuthi amathayimitheyibuli abonisa ukuthi ibhasi lilindeleke ukufika ngaleso sikhathi kodwa angehluka ngenxa yezimfanelo zomgwaqo, ithrafikhi, izimo zezulu, ukubambezeleka kwezinye izizathu.

Ukuhlela kusenesikhathi ukuhlela ngaphambi kwesikhathi kusiza ukuthola izintengo eziphansi, nokuqinisekisa okutholakala kwezitimela, ukubhukha isitimela kusenesikhathi kuvame ukuza nezaphulelo, qhathanisa izintengo, izikhathi zokuhamba nezinga lesevisi phakathi kwabahlinzeki abahlukene. Sebenzisa ama-platform wokuhlelwa okuthutha anikezela ngolwazi lwezinketho ezihamba phambili.